UIF somuntu oseshonile, kumele ukuthi amalunga omndeni, labo ababondli, dependants, bahambe baye ema-ofisi akwa-UIF ase-labour, abizwa ngokuthiwa ise-labour. Ebese befika nama-documents walo muntu lo oshonile, asekayo ukuthi akasekho emhlabeni, ebese bayasho ukuthi bazobhalela bazobhalela imali i-UIF. Uma kuwukuthi bakude nendawo yakhona bengabhalela imeyili yakhona.

Ngicabanga ukuthi abantu bemushwalense kumele benze isiqiniseko sokuthi benza ukuthembeka kumakhasimende wabo. Uma umuntu efika ezoqala ukubhalisa umshwalense thizeni, le zinto lezi abamutshela zona ukuthi uzoyithola, nesamba semali abamutshela sona ukuthi uzosithola mzukwane e-claim-a. Fanele ukuthi benze isiqiniseko sokuthi umuntu mayese-claim-a uthola lokhu ababemuthembise kona, njengesivumelwano sakhona. Ngoba imali usuke eyikhokhela zonke izinyanga.

Ekubhekeni isimo sikaNonjabulo, ngicabanga ukuthi umshwalense okumele awukhethe ilo obizwa ngokuthiwa i-MiWay, okanye i-OUTsurance. Isizathu esenza ngisho lokhu ukuthi, le mishwalense inohlelo lokuthi, ukukhokhele noma ngabe ubani osecaleni lokulimala kwemoto. Awukhethi macala ukuthi, nguwe osecaleni noma ubani osecaleni, kodwa nje ukuthi imoto ilimalile bayakukhokhela.

Ukubona kwami ngibona ukuthi, ukulinda, umthelela omuhle wokulinda umshwalense isikhathi eside ukuthi, uyakwazi ukuthi wenze izinto ey'ningi ngosuku lo mngcwabo la mufi. Iy'nzuzo isuke isiningi kakhulu ukuthi ingakhava izinto ey'ningi. Ingagcina ikhava nemali yokudla, kanye nemali yokuthi abantu abaze emngcwabeni bakhone ukugibela. Okuyibhasi elikhishwayo, elikhishwa abantu bomshwalensi.

Imali ebhange, kumele acabange ukuthi kunenzalo. Uma eseyibuyisa, uzoyibuyisa isingaphezu kwale ade eyithathile. Futhi uma kungenzeka ukuthi ahluleke ukuyikhokha, lokho kuzoyenza ukuthi kungcole igama lakhe. Ayikho enye into asazokhona ukuthi ayenze ngesikweletu, uma esefuna hlampe esesebenza esethole eminye imisebenzi. Angeke aze akhone, ngoba igama lakhe lizobe selibhalwe kabi, selingcolisekile ngenxa yokuthi uhlulekile ukuthi akhokhe imali le ade eyikweleta.

Ukuhlanganisa izikweletu eziningi zibe yimalimboleko eyodwa enenani lenzalo ephansi kungaba umqondo omuhle uma uvikela izinga lenzalo eliphansi kakhulu. Ugwema ukwelula isikhathi sokukhokha, ukukhokha ngesikhathi futhi ugweme isikweletu esisha. Kwenza izinkokhelo zibe lula. Kunciphisa izinkokhiso zenzalo, futhi kungase kwehlise izinkokhelo zenyanga zonke. Nokho, qaphela izimali kanye nezindleko.

Mali nokuzinza phakathi esikhathini esinzima. Uphinde ukhave izindleko zomngcwabo. Bakhokha izikweledu azishiye emuva, Bafaka imali esikhundleni, esikhundleni sakhe. Ufundisa izingane zakhe kanye nezindleko zesikhathi esizayo.

Kukunika ukuthula ngoba uyazi ukuthi mhlazane uhamba emhlabeni, ikakhulukazi uma unomndeni omkhulu okanye uneyngane ey'ningi. Uzokwazi ukuthi iy'ngane zakho zisale ziba nayo imali yokuthi ziqhubeke nemfundo. Ziphinde ziqhubeke futhi zikwazi ukuy'philisa uma kuwukuthi uzishiye zingakasebenzi, zizokwazi ukuthi zibe nemali yokuziphilisa. Nokuthi uma seziya esikolweni, zikwazi ukuthi iy'funde ziy'nakekele ziy'bheke. Kuyenzeka abanye bakhave nabantu abawumndeni, nabo futhi bazovikeleka.

Ngaphambi kokuba uthathe umshwalense, kumele wenze ucwaningo. Ubheke zonke iy'nhlobo zemishwalense, nokuthi iyiphi ezohambelana nemali oyiholayo. Mese uma sewubonile ukuthi imuphi umshwalense owufunayo, uyahamba uye emahhovisini akhona okanye ubashayele ngocingo, bazobuya kuwena bakufonele. Uma bekufonela bazokuchazela kabanzi ngohlobo lwemshwalense abanabo iy'nhlelo. Lapho ngichaza ukuthi imali ekhokhwayo ngenyanga. Lapho usuzokhona ukuthi ukhethe ukuthi imuphi umshwalense ozokhona ukuthi uwukhokhele wena ngenyanga. Uma sebekubhalisa-ke bazodinga ipasi lakho okuyi-dentity number yakho. Baphinde badinge i-payslip yakho ukubona ukuthi uzokhona yini ukuyikhokhela imali.